U fanele u languta tibodo to karhi leti u u faneleke u ti u endla timfanelo ta kona, na u tlhela u hlaya na milawu ya le patwini leyi u faneleke u yi endla na leyi u nga fanelangiki ku yi endla. U languta emapatwini kumbe emagondzweni vukheta.

Mina ndzi ehleketa leswaku mintsengo ya Uber yi le henhla hikokwalaho ka ku, yi ku teka yi ku teka enyangweni wa wa le kaya ka n'wina yi tlhela yi ya ku veka enyangweni wa lomu u lavaka ku ya kona.

E-e, tiambulense a ti talanga ematikoxikaya, ku na vusweti lebyikulu bya tiambulense hikuva ku na vusweti bya swilo swo tala swa swa swa swa swa swa le swibedhlele.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va tshika ku onha tindlela ta switimela hikuva switimela swona swi na mintsengo ya le hansi naswona swi swi swi swi ta hi ku hatlisa swinene.

Makhombo lama tolovelekeke lama fambisanaka na wa nhundzu hi swiporo i ku, a ku nge he fambi switimela. Naswona ku va va vuyisela swiporo swi ta va swi ta swi ta durha swinene swi ta va durhela swinene.

Mina ndzi nga endla leswaku ku va ni vachayeri vambirhi va bazi. Leswaku va kota ku cincisana endleleni loko wun'wana a karhele.

Ndzi nga byela meyara leswaku a ku na mavoni exitarateni xa ka hina naswona leswi swi endla leswaku, ku va ni vunghozi eka vanhu. A va ha twi va titwi va phephile emapatwini. Naswona ni nga n'wi byela leswaku a vekela mavoni epatwini, exitarateni.

Ti nga yi khoma kahle hikuva vanhu vo tala va va va wisile hi tiholideyi. Hikwalaho ni vulaku leswaku ku nga va mhaka leyinene.

Ndzi nga tshama ndzi ri na xilo xo ti sirhelela mina leswaku ndzi nga ndzi nga vi enghozini. Ndzi nga tshama ndzi ri na xibalesa kumbe ndzi nga fambi na riqingho kumbe mali etindhawini.

wu nga endla leswaku vanhu van'wani va mitiwa hi lwandle hikuva ri va ri kwatile naswona a ku ngheneki elwandle.

Hi ku ya hi mina i nxavo wa mafurha ya petiroli, lexi endlaka leswaku vanhu va tithekisi va engetela mathekisi.

Hileswaku mathekisi ma durha swinene naswona nkarhi wun'wanyani ma teka nkarhi ku ta. Naswona nkarhi wun'wani a ma fikisi lomu u yaka kona.

Hileswaku nkarhi wun'wanyani va fanele va yima u kuma ku lwandle ri kwatile naswona nkarhi wun'wanyana va fanele va va swi yisa ematikweni mo hambanahambana. Hikokwalaho swi endlaka leswaku ku swi swi vanga ku hlwela.

I ku i ku xota ka i ku kayivela ka tithekisi na ntila lowukulu.

Va hava xilo xo va fambisa ku va yisa etitliniki kumbe eswibedhlele. Hikwalaho nkarhi wun'wanyani a va koti ku fikelela ku ya eswibedhlele.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a nga tirhisi hikuva i swa vadyuhari naswona vadyuhari a va fani na hina. Ku na lava va va va vo ka va nga ku na lava vo ka va nga swi koti ku famba, naswona swilo leswi nga endleriwa vadyuhari hi fanele hi nga teki hi nga swi teki hi endla leswi hi hi swi khandziya hikuva hina hi hi kahle.

Mijeko yo tshuka yi komba leswaku, yi teka ti ntila timbirhi naswona u fanele yi yi le nawini. Naswona u fanele u famba eka mpfhukanyana wo leha eka tona.

Mina a ndzi tshamangi ndzi ya kambe rivala ra swihahampfhuka ri kulu swinene. ku na rivala rikulu swinene hikuva swihahampfhuka naswona i swi kulu.

I ku tilori, ti fanele ti nga yi ti ti ti ti famba loko ti tele kumbe loko ku ri na ti-load-i to tala.

I ku u fanele u famba swintsongo endzeni ka Kruger National Park, hikuva ku na swiharhi swo karhi naswona swin'wanyana swi twanani na huwa.

Vachayeri van'wani va swi endla hikuva va lava mali yo tala kambe a swi le nawini. Ku nga no endlaka khombo endleleni, van'wanyana vanhu a va nga nyikiwi mali ya RAF kumbe ya patu. Naswona muchayeri na yena wu ta va ekhombyeni, maphorisa ma ta n'wi khoma hikuva a nga landzelelangi nawu.

Ina, hikuva mabazi ma famba kahle emagondzweni naswona ma na swilo hinkwaswo endzeni ka wona leswi u swi lavaka. Hikokwalaho mina ndzi lava mabazi.

Mina ndzi tekile riendzo ro suka eJoni ndzi ya ekaya. Ndzi tekile tiawara ta nkombo ku fika ekaya eLimpopo.

Vutleketli bya swiporo yi pfuna leswaku yi yi pfuna le swa ku ku rhwala tinhundzu to suka ematikweni man'wanyana hi ndlela ya kahle. Naswona yi pfuna hikuva a yi tirhisi mafurha.

Ntokoto wa mina wu vile kahle a swi tekanga nkarhi, swi ni olovisele ntirho swinene. A swi fani na loko ni ya yimela tintila eswitichini swa mabazi. kambe ka inthanete swa hatlisa swinene.

Ku laveka tilayiti kumbe ti-robot-o na na tibodo to kombeta leswaku switimela swi fanele swi famba swi famba tinambara tingani.

loko hi ri karhi khe hi ya ekaya le xitichi lexi le va hi lexi va faneleke va xi tekela enhlokweni swinene hikuva xa tala swinene nakona ku ya vanhu vo tala va fanele va endla leswaku xi tshama xi basile xin'wanyana hi le Park station laha hi fikelelaka kona kumbe hi khandziyaka kona mabazi yo ya tindhawini to hambanahambana.

Mina a ndzi ta vekela xilo xo kombeta leswaku movha wa mina wu onhakile ndzi tlhela ndzi kombela ku pfuniwa eka vanhu van'wana lava nga ni vuswikoti eka swa eka ku lunghisa timovha.

A ndzi ta endla leswaku ndzi mbala tintangu ta kahle to ka ti nga manyi ndzi tlhela ndzi endla leswaku ndzi ya exihambukelweni ka ha ri na nkarhi leswaku ndzi nga kombelikombeli ku ya eka xihambukelo ndzi tlhela ndzi endla leswaku ndzi kuma ndzi hakelela seat yo karhi leyi ni nga ta kota ku yimisa na milenge ndzi tlela.

Leswi swi endla leswaku muchayeri wa bazi na yena va cincisana kumbe na yena a kota ku wisa nyana na vakhandziyi va kota ku ya eswihambukelweni va tlhela va kota ku kuma swona swo dya leswi swi endla leswaku na muchayeri wa bazi a nga endli tinghozi hikuva i ta va a wisile endleleni kumbe a cincisanile a kota ku wisa.

Vubihi lebyi nga ta va kona i ku minkarhi yin'wanyani muchayeri wa tlela endleleni nkarhi un'wana muchayeri u va u va a karhi a a a pfumala munhu loyi a nga ta n'wi pfunetaka leswi swi endlaka leswaku ku va ni nghozi hikuva muchayeri u va a karhele swinene naswona u khoma hi vurhongo.

Mabazi ma xiyimo xa le henhla ku na laha mi tshamaka kona ku na laha u fikaka u puresa kona u kota ku tlela kahle kasi mabazi ma ma lama ntolovelo a wu swi koti ku ya ethoyilete lama ma xiyimo xa le henhla ma na tithoyileti kasi lama ma ntolovelo ma hava tithoyileti naswona a ma koti ku puresa leswaku u kota ku tlela naswona a wu langi leswaku u lava ku tshama kwihi kasi lama ma xiyimo xa le henhla loko u xava thikithi u xavela na ku u lava ku tshama kwini.

Va langutana na ku na tinghozi to tala van'wanyana vakhandziyi va va na ku lahleka kasi van'wanyana vachayeri kasi van'wani vachayeri va tlela endleleni van'wanyana a va ti tivi kahle tindlela.

Mina ndzi nga hlawula byo famba hi xihahampfhuka hikuva hi xihahampfhuka u hatlisa u fika kasi hi mabazi wa hlwela ku fika.

E-e ku tirhisa xitimela swi ni nghozi swinene hikuva ku na van'wanyana lava a va nghenaka va ri karhi va xavisa swakudya leswi swi va nga chela swidzidziharisi endzeni ka swona leswi swi endla leswaku van'wanyana va vhela va khoma hi vurhongo va hundza na lomu va yaka kona kasi ku famba hi bazi a ku na munhu loyi a nghenaka endzeni ka bazi a ri karhi a xavisa swo karhi hi fika hi yima exitichini xo wisa ivi ya hi ya hi ya xava swo dya nkarhi wun'wanyana va kota ku khoma nkunzi va mi tekela swilo swa n'wina hinkwaswo dirayivha a karhi a nga swi voni.

Ina ndzi ta yi tirhisa hikuva leswi a swi ta endla leswaku ndzi kota ku veka mali ya mina kahle ndzi swi tiva na leswaku ndzi ta yi tirhisa yini naswona leswi swi naswona mabazi a ma na minxavo ma ma a ma a ma durhi swinene ma ma na mintsengo ya le hansi leswi swi endla leswaku na wena hi khadi rero u kota ku hakela ya n'hweti hinkwayo.

Ina tilori tilori a ti fanele ti endleriwa gondzo ra tona hikuva ti endla tinghozi to tala emagondzweni naswona ti famba switsongo ti endla leswaku ku va ni ntila wo leha wa wa wa le magondzweni kasi van'wani va va va jahile swinene.

Ku xava thikithi ra wena ka inthanete swi olovisa leswaku u nga yi u ya yima eka ti ntila to leha naswona swi endla leswaku a naswona a swi teki nkarhi naswona swi endla leswaku nkarhi wa mina wu seyivheka swi hunguta nkarhi wo leha hikuva ti ntila u yima nkarhi wo leha.

Hileswaku swihahampfhuka i swi swikulu swinene naswona naswona rivala ra swona a ri pfumeleli leswaku ti suka nkarhi wun'we leswi swi endla leswaku ku va na ti va na ku pimelana ka nkarhi wo suka hikuva ti nge suki nkarhi wun'we naswona i ti kulu swinene loko loko to suka nkarhi wun'wani swi nga.

E-e a ndzi voni swi fanerini hikuva a ku cincanga nchumu naswona leswi a swi a swi naswona vanhu lava ya ka tirhisaka mabazi va ya emintirhweni a va tlakuseriwi mali n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe, so leswi ndzi vona swi nga fanelanga leswaku yi fanele yi tlakusiwa lembe na lembe hikuva a ku cincanga nchumu va ha ya ndhawini yaliya yin'we naswona va ha khandziya ndhawu yaliya yi .

Mina ndzi vona ku fane ku thoriwa vanhu lavakulu leswaku va tlurisa vana va ya eswikolweni hikuva na vona vana nkarhi wun'wanyani va kanganyiseka naswona leswi swi endla leswaku ku va na tinghozi hikuva va kanganyiseka kasi loko ku ri na vanhu lavakulu na timovha ti ta va tekela enhlokweni ti yima ivi va va famba va va .

Ndzi nga kombela ku pfuniwa hi vanhu ndzi vutisa leswaku a va xi vonanga na loko ku ri na loyi a nga xi vona ndzi n'wi kombela a ndzi pfuna ndzi xi lava loko ndzi nga xi kumi ndzi ta tlhela a kaya ndzi ri karhi ndzi ti olola hi milenge hikuva naswona swi kahle swinene.

Ndzi nga endla leswaku ndzi famba ekusuhi na ntila wa ya xitshopana leswaku ndzi va ndzi hlayisekile na mina naswona mina ndzi nga kumbe nkarhi wun'wanyani ndzi fambela etlhelo swinene ka patu leswaku ndzi kuma ndzi hlayisekile.

Mina ndzi nga hlawula ra Intercape hikuva ri hlayisekile swinene ku va u famba mpfhuka wo leha hikuva ri tlhela ri va na ku loloxa xitulu xa wena u kota ku tlela kahle naswona xi tlhela ku va na ku ya etoilet kumbe exihambukelweni kwalaya ndzeni leswaku u nga yimisi muchayeri endleleni.

Ndzi nga byela Khensani leswaku a a xava swi swakudya swa n'wana wa yena wa khumentlhanu wa malembe a xava swinyanganyanga hinkwaswo a tlhela a n'wi khomisa mali ya nyama kumbe ya KFC leyi kumbe swakudya leswi a nga ta kota a swi ku swi xava laha ku wisiwaka kona ntsena hikuva bazi leri ri n'wu fikisa n'wana wa yena endhawini leyi a lavaka ku fika kona a tlhela a byela n'wana wa yena leswaku a nga huhwahuhwi a tlhela a tiva nambara ya bazi leri a ri khandziyeke kumbe a lerisa vanhu kwalaya a a bazini leswaku va n'wi xavela nyama.

Mina ndzi nga n'wi byela leswaku u nghena ka inthanete ivi a a langa bazi leri a lavaka ku khandziya rona a tlhela a tlhava lahaya ku nga tsariwa leswaku u ya kwihi u suka kwihi a ya kwini a tlhela a tsala leswaku yena u mudyuhari va ta kota ku tisa bazi ra ra kahle a tlhela a hakela mali loko a hetile ku endla swilo hinkwaswo, ku hakela mali swi lava leswaku u u hoxa tinambara ta khadi ra kumbe karata ra wena ra bangi.

Mina ndzi vona swi nga hlayisekanga hikuva minkarhi yo tala ku va na tinghozi emagondzweni ta mabazi yo famba navusiku hikuva muchayeri u va tlela kumbe a khoma hi vurhongo ivi a nga ha swi koti ku lawula bazi ra yena, mina ndzi vona swi nga swi nga hlayisekanga kasi ndzi vona ku hlayisekile ku famba hi bazi ri ri karhi ri vonakala.

Muchayeri u fanele a va na muchayeri wun'wanyana loyi a nga ta n'wi pfuneta leswaku yena a kota ku wisa ivi a ku teka lowun'wanyana kumbe a nwa Red bull leswaku yi n'wi nyika matimba leswaku a nga tleli naswona a nga karhali naswona u tlhela u fanele a tlhela a va na na ku wisa ko tala nyana ko hlayanyana leswaku a kota ku wisa na yena a koka moya leswaku a nga karhali ngopfu loko a ri karhi a chayela kumbe a nga khomi hi vurhongo.